Atjhe, ke hlokomela hakalo hase taba ya bokgoni wa tseba o thola hore motho ehlile e bile mampudi, empa feela tsatsi leno e ne le letsatsi le nepahetseng for yena hakalo hase ka bokgoni ba hae ehlile ka Sesotho re re letsatsi le ne le motjhabetse le ka tjhabela ho wena hosane le ka tjhabela e mong hosane.

Haholoholo ehlile o tlameha ho nwa metsi. Metsi a o thusa hore dijo ha o di ja di kgone ho sebetsa mmele wa hao metsi ao thusa hore mmele le ona o kgone ho sebetsa. Jwale ya bobedi, ke ho matha le ha o sa mathe nako e telele ho matha fela ha thirty minutes ka letsatsi le letsatsi ho ka etsa phethoho e kgolo haholo.

E kotsi haholoholo holo hoba o ka ithola o lemala mahlo hoba jwale o nka nako e telele o le hodima smart phone. Taba ya bobedi, o ka ithola o sa etse ditaba tsa bohlokwa bophelong ba hao hoba jwale o dula o le hodima smart phone tsena, ebe jwale o fetwa ke taba tse bohlokwa. Ya boraro, o ka ithola ehlile o sa bone molemo wa hore o tswelle ka ntle hobane o utlwisisa jwale hore bophelo ba hao bo hodima smart phone sena.

Taba ya pele, dibapadi di o thusa ka ho bana le bophelo bo netefaditseng, ke ho thusa ka mmele wa hao hore o dule o nepahetse. Jwale ha se kaofela, re ke ra tswelellang dipapading mara bao ba tla tswelella ba ka thusa malapa a bona ona haholoholo ka dipapadi hoba ha se kaofela be eleng hore dibuka di tla ba tswela molemo kapa sona sekolo se tla ba tswela molemo.

Batswadi la bona akere ha re le mathateng. ana na a hore jwale bana ba rona, ehlile ba batla ho bapala, haholoholo jwale la bona hore ba emiswa ke taba ena ya hore dibolo di ya shota. jwale ke ne ke kopa hore kgwedi le kgwedi re ntsheng tjhelete re fihleng re efe sekolo hore sekolo se kgone ho thusa hore se rekele bana bana dibolo.

Batjha haholoholo ke ba thusa ka taba ya hore ha e le hore dibapadi, dipapadi di teng ke nka metswalle ya ka, ke nka ba lelapa, re ya tsamaya re lo ba shebella hobane haholoholo seo se se etsang batjha hore ba se ke ba tswelella ke hoba ba nahana hore batswadi ehlile ha ba ba tshehetse tabeng tsa bona tsa dipapadi.

Atjhe, ngwaneso le ha feela ehlile ke bona hore lerato le ngata haholoholo mona ho eSports empa jwale ha eo tswele molemo hobane jwale o dula o ja, o robala ha o sa tswela kantle. Nthwena ehlile e kotsi haholoholo hobane ha o le motho o tlo tlameha hore o kopane le batho ba bang o no tswele ka ntle, o bue le batho, o phele bophelo ha ke hane ha o di bapala empa e ba na le nako e itseng ya hore ke bapala ntho tsena na ha nako ena e fela ebe wa ema le wena.

Sena se ka kgonahala ka hore batho ba Afrika Borwa, e leng hore ba na le kopano le batho ba tswang mose ba ba jwetse ka taba ena ya rugby haholoholo bana ba kopanang le bona bo dikolong bo di-university-ing mona ba banke ba ke ba lo shebella papadi ena ya rugby ha ba na le nako e le hore ha ba sekolong, e nngwe taba haholoholo mmuso wa Afrika Borwa o tlameha ho petjha dipampiri mona na difofaneng etlare ha batho bana ba mose ba theoha, ba tlang, ba tjhakileng kapa ba tlang ba tlo dula ka mona ka Afrika Borwa ba tle ba bone hore ho na le papadi e itseng e bitswang rugby.

Ha ke na le nako ke rata ho dula le batswalle ba ka, ha ke sa dule le batswalle ba ka, ke ke rate hore ke dule le ngwaneso a monyenyana. Haholoholo ehlile ha ke bapalle haholoholo seterateng, empa hee boholo ba nako ho ke e ke ithole ke ipapalla di-game tsa ka mona na laptop-ong, empa seo se nka se thabelang ke hore ke ke etswe hara nako feela, ke ke lo shebana le hlaho.